Ee, jaaka mošwa ke kgona go apaya dijo tsa setso mme wa me o ne a nthuta go apaya go tswa mo dingwageng tse di boduleng tsa dingwaga di le lesome.

Baagi ba ditoropo mo Aforika Borwa ba lebane le tshenyegelo tse dikgolo tsa go tshwana le matlo. Rent-e ya flat ya kamore e le nngwe mo gareng jwa toropo e ka simolola ka seven tao go ya go fifteen thousand ka kgwedi fa kwa ntle ga bogareng e ja magareng ga six thousand go ya go ten thousand. Akanyetsa go seka-seka mafelo a a kwa ntle ga bogare jwa toropo go bona ditlhopho tse dingwe tse di rekegang kgotsa leba marobalo a a tlhakanetsweng. Dijo, palogare ya seroto sa dijo sa kgwedi le kgwedi e ja bokana ba five thousand mme ditlhwatlhwa di oketsega ka fifty percent fa e sale ka twenty twenty. Rulaganya dijo, reka ka bontsi mme o tlhophe ditlhagiso tsa paka go fokotsa dituelo tsa korosara. Maano a boitsamaisi, tlhama tekanyetso kabo, latedisa lotseno le ditshenyegelo go supa mafelo a go fokotsa ditshenyegelo, baya ditlhokego kwa pele ga dikeletso. Matlo, akanyetsa go abelana folete kgotsa go batla ditsela tse dingwe tse di tlhwatlhwa tlase.

Setšhaba sa ditso tse dintsi se tlisa dipono tse di farologaneng, dikakanyo le maitemogelo mo tirong se tlhotlheletsa mekgwa ya puisano. Ditso tse di farologaneng di ka dira gore go nne le mekgwa e e farologaneng ya puisano e e tlhokang gore motho a kgone go e nakanya le maemo le go tlhaloganya. Ditlwaelo le mekgwa ya tiro ditlhopha tsa ditso tse dingwe tse di ka nna le ditsholofelo le mekgwa e e farologaneng jaaka go nna motho ka bongwe kgatlhanong le go nna setlhopha kgotsa tlhaeletsano e e tlhamaletseng kgatlhanong le e e sa tlhamalang. Badiri ba ditso tse dintsi ba ka tlamela ka dintlha tsa botlhokwa ka ga mebaraka e e farologaneng le ditlhokego tsa bareki. Dikgwetlho tsa go tlhama ditokologo e e akaretsa go sa tlwaelane le dintlha tse di botlhokwa tsa setso go ka baka go sa tlhaloganye le dikgotlhang. Dikgwetlho tsa tlhaeletsano di ka tlhagelela fa badiri ba bua dipuo tse di farologaneng kgotsa ba na le maemo a a farologaneng a bokgoni.